Into eyenza kube nzima ekulimeni iminqathe kukuba izinto zokulima iminqathe azifumaneki nje nanje, azifumaneki kumntu ongasebenziyo. Into ephinde yenze kube nzima ekulimeni iminqathe sisimo sezulu kuba ingenzeka ukuba inethe kakhulu imvula imoshe iminqathe le siyilimileyo.

Into eyenza kube lula ekutyaleni itumato kukuba izinto zayo zifumaneka kalula ndizokwazi izinto engadini. Kodwa into eyenza kube nzima kukuba isimo sezulu naso xa kunetha kakhulu iitumato ezilinyiweyo zingamosheka.

Iimbotyi endizithandayo ziimbotyi ezinkonkxiweyo kuba ziza sezinencasa, zineswekile, zinesosi futhi.

Isityalo esingakwazi ukumelana nemozulu yasebusika likhaphetshu kuba ikhaphetshu lidinga ilanga lasehlotyeni lizawukwazi ukhula kakuhle. Lidinga nomhlaba ongomanga kuba umhlaba ebusika uyoma. Ngoko ke ikhaphetshu lizawugodola ligqibele lingakhulanga kakuhle limoshakale.

Izinto ezenza kungabi lula ekufuyeni iibhokhwe kukuthenga ukutya kweebhokhwe ukuba zihlale zomelele, zihlale zihluthi, kuba oko kutya oko akafumaneki lula. Phinde ukuba ukuthemba wona amatakane weebhokwe akukho lula, kuba amatakane weebhokwe afumaneka ngesantya esiphezulu ezivenkileni. Ngoko ke akululanga ufuya iibhokhwe kuba ezo bhokhwe ezo funeke xa uzifuyile uzifumanele iindawo ezizokwazi uhlala kuzo, indawo apho funeke icoceke qho. Iibhokhwe funeke zihlanjiwe.

Ndingamqasha umntu osemtsha ophumelele kwezolimo enyuvesi kuba ulwazi lakhe okwezolimo luselutsha luseluninzi kuba uzawukwazi ubeka ezaa zinto azifundileyo enyuvesi kwalapha emsebenzini. Ngoko ke ndiphinde ndikhulise isantya sabantu abaqashwayo apha eMzantsi Afrika kuba bangahlali nje emva kokufunda enyuvesi, mabafumane umsebenzi. Ngoko ke ndizisa ukutya etafileni yakokwabo.

Ayikho inkxaso eyaneleyo kubantu abatsha abafuna ukubandakanya kwezolimo eMzantsi Afrika. Kuba abantu abatsha banale nto yoba kwezolimo ayikho imali, ngoko ke abazuba befundana nento engazozisa imali emakhaya wabo.

Sispinatshi, yikherothi, yibhitruthi, kunye netswele.

Ngexesha lehlobo makube khona indawo apho khona kugcinwa amanzi wemvula, kwenzeke ukuba ngobusika amanzi awo ebefumaneke ehlotyeni wemvula kuzawuba ngawo akwaziyo ukunkcenkceshela izityalo ngobusika.

Itswele ekhayeni lam lisetyenziswa xa lenziwa, xa kwenziwa isuphu ngalo, lidityaniswa netumato kunye neswekile. Liphinde ke kube yinto edityaniswa enyameni xa sekudibaniswa inyama ukuba ibe nencasa, kudityaniswa netswele.

UMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya begusha bube bokuthunga iimpahla kuba zininzi iivenkile ezithengisa iimpahla apha eMzantsi Afrika, apho khona kusetyenziswe uboya begusha ukwakha iijezi, ukwakha izinto zebhedi, yonke loo nto leyo. Ngoko ke not yonke into ithengwa eMelika okanye kwezinye izindawo zangaphandle kuba bakhona abantu kwalapha eMzantsi Afrika abathengisa ezo zinto ezo ezifana neempahla nezinto zebhedi okusebenziswe uboya begusha.

Izityalo ezikhuliswa ehlotyeni yitumato, ngumbona, ziitapile kuba ezi zityalo ezi zidinga amanzi kanye nelanga kakhulu. Ngoko ke ezo zinto ezo zibakhona ehlotyeni kuba kunelanga kakhulu kuphinde kube nemvula ezonkcenkceshela ezi ziqhamo nezityalo.

Isityalo esikwaziyo umelana nokungafumani amanzi amaninzi ziimbotyi. Zonke iindidi zeembotyi ziyakwazi ukuhlala zingawafumani amanzi. Ngexesha lehlobo, ngexesha lobusika kuyazifanela kuwo ukuba zingafumani amanzi.

Okokuqala, ndingalungiselela izinto ezizawunceda ezinye ezi iinkomo uba zingafi zona. Ndifumane ukutya okurayithi, ndifumane ugqirha wezilwanyana, ndiphakamise iyadi yam ukuba kungabi khona abantu abangazenza izinto ezizawuzibulala.

Xa ufuna uqala ngamazambane uqale ugrumbe umngxunya ongange-six inches ogqiba ufake iingcambu zakho namazambane akho. Ogqiba ufake amacephe amabini we-nitrogen kuzokwazi uba iphole, ogqiba izokwazi uba ikhule msinya, izokwazi ufumana loo mfutho lowo noko kutya oko okwasemhlabeni ukuba izawukhula kakuhle, uzawunkcenkceshela.

Ukuba, ukuba ndifuna imfuyo yam ihlale inamanzi wokusela xa , xa kunamalanga engafumani manzi asuka emvuleni, ndingathi ngehlobo ndibe nezinto, ndibe neetanki ezizawugcina amanzi, iiJoJo tanki ezizawugcina amanzi asuka emvuleni. Ndenzele ukuba xa sekuphela ihlobo kuza ubusika okanye ngobusika, andilindelanga imvula ukuba izityalo zam zifumane amanzi, ndithatha laa manzi bendiwagcinileyo ngehlobo ndinkcenkceshela ngazo.

Nangona kubiza imali enintsi ukuba utofe imfuyo yakho, kodwa ke kubhetele ukuba uyitofe ezo mali ezininzana kancinci ukuba utofe imfuyo yakho. Izawuhlala isemandleni kuzokwazi ukuba iza komelela imfuyo yakho bayibone yomelele, kuba laa mali uyikhuphileyo ukuba utofe imfuyo yakho izaphinde ibuye kwaba bantu bazobe beyithenga imfuyo yakho.

Endizithandayo phakathi kwee-ertyisi ezikhenkcezisiweyo kunye nezikhonkxoziweyo zezi zikhonkxoziweyo kuba nencasa ziza neswekile ethizeni, ziphinde zigalelwe isosi futhi ndenzelwe uba zingomi kuba ezi ezikhenkcezisiweyo zona zomile azifani nezi zinkonkxiweyo.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni yitumato, ngamathanga, litswele, yiwothameloni .